ku hambana exikarhi ka Wi-Fi ya mani na mani na Wi-Fi ya phurayivhete, hi tlhelo ra rivilo. Wi-Fi ya mani na mani a yi na rivilo lerikulu hikokwalaho ka vanhu kumbe vunyingi bya vanhu lava va yi tirhisaka. E, a yi fani na Wi-Fi ya phurayivhete, Wi-Fi ya phurayivhete rivilo ra yona hi leri ri ri nga leri ra le henhla hikuva, yi tirhisiwa hi vanhu vo karhi a yi tshama yi ri karhi yi tirhisiwa hi vanhu va swi vo vo talatala lava ku fana na leyi ya mani na mani leyi tshamaka yi ri busy, leyi yi yi nga ya un'wana na un'wanyani. Kasi a yi fani na leyi ya phurayivhete leyi ya phurayivhete yi tshama yi nga ri ku tirheni se yi endla leswaku swilo swi va hi ku swi tsutsuma hi rivilo lerikulu. Se leyi ya phurayivhete ya tsutsuma leyi yin'wanyani yona yi salelanyana endzhaku.

mina nhlokomhaka leyi ndzi yi rhandzaka ku yi hlaya i ya mabindzu because mabindzu hi wona ma nga na nkoka, hi laha hi kotaka ku tiva leswaku ku endleka yini emabindzwini ma laha tikweni na mabindzu na le ka timhaka ta mabindzu ta le matikweni ya le handle. Se hi swona swi nga na nkoka ngopfu sweswo ku tlula leswi swa ti-fashion na swiyiniyini. Hi swona leswi swi nga na nkoka swa mabindzu because mabindzu hi wona ma endlaka leswaku ikhonomi ya hina yi kota ku va yi tiya, hi kota ku tiva leswaku ikhonomi ya hina yi tiyile kumbexana yi le ku weni na. Hi kona hi kona hi hi laha hi tivaku hi kota ku kuma na mahungu ya ku matiko mo karhi matiko ma le handle ma karhi ma tirha xinjhani, hi kota ku kuma na mahungu ku matiko ma le handle na na na tiko ra hina va tirhisana xinjhani hi tlhelo ra ra ra ra mabindzu se ni nge yi yona nhlokomhaka leyi ni ni nga ni y ni yi lavaku ngopfu mina yeleyo.

AI mina ndzi vona yi ri kahle, yi kahle ngopfu because yi endla leswaku vutomi bya hina byi olova. Yi hi olovisela hi yi olovisela swilo swa swa ku talatala ha kota ku swi endla hi yona AI. Loko hi lava information yo karhi ha yi kuma, loko hi lava yiniyini na timovha na swilo swi kota ku va masiku lamawani swi kota ku va swi nga ha vi swi tika. Swi kota na leswaku swilo swi kota ku va swi endleka kahle, ku fana na na na na na swiyanimoya na na tithelevhixini ta manguva lamawani hi kota ku va hi swi tirhisa kahle. Na swilo swa ku talatala na michinichini ha kota ku va hi yi tirhisa kahle hikokwalaho ka AI. A swa ha fani na laha hi bohekaka ku va hi hi swi tirhisa manual-i, hinkwaswo swilo sweswi ha swi kota ku swilo swo talatala ha swi koti ku va hi switirhisiwa hi nga zangi hi swi touch-a mara hi ku command-a kunene, ivi swi endleka. So ni vona AI yi ri kahle.

Ku munhu a endla mali hi swihangalasamahungu swa koteka kambe tindlela ta kona a ti talanga, to talatala leti nga kona i i tindlela ta vukungundzwana leti ti leti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti nga ti nga kona ku va ti ta endla leswaku vanhu va va va va nga inani va nga endli mali hi ndlela yinene. E swa koteka swona ku va munhu a endla mali hi swihangalasamahungu kambe a swi olovi nakona a swi talangi. hikuva laha ka swihangalasamahungu, ku na swilo swa ku talatala ku na vanhu vo talatala lava va nga busy lava nga rindzela ku va va va endla vukungundzwani lava va nga va va va lavaka ku hetelela vanhu nkarhi. mara swona swa koteka ku va munhu a endla mali hi swihangalasamahungu hi nkarhi wa kona.

ti-podcast ti khumbe switichi kumbe swiyanimoya swa laha Afrika-Dzonga hi ndlela yo ka yi nga ri kahle. swi endle leswaku vanhu va ku tala va luza kumbe switichini leswi kumbe swiyanimoya swi luza swi lahlekeriwa hi vayingiseri lava a va tshama va ri karhi va yingisela. Swi hungutile ngopfu ku yingiseriwa ka xiyanimoya. ti-podcast ti endle leswaku vanhu va ti landzelela ngopfu ku tlula swiyanimoya, leswi swi endlaka leswaku ti va tona ti fambaka emahlweni e swiyanimoya swi nga ha tekeriwi enhlokweni. Mahungu ma ku tala lama ma ha hisaka ma kumeka eka ti-podcast letiwani, swilo swa ku talatala swi swi swi le ka ti-podcast. hi laha vanhu va kotaka ku va va tinyika e matitwelo na mavonelo ma vona hi ku tsutsuma nkarhi wun'wani na wun'wanyani hi ku khomenta ku nkarhi wun'wani na wun'wani.

Ku rhumela marungulo swi olovile ngopfu hikuva a swi zi swi lava na mali kumbexani airtime-i kumbexani yo tala, swi olovile ngopfu. A swi fani na ku bela riqingho, laha i faneleke i i yimela munhu un'wanyani a kota ku va a heta. Ku rhumela marungulo, marungulo ma fika kwalano hambi vanhu va busy, hambi va le ku vulavuleni na munhu wun'wani kumbexana a va le ku vulavuleni na un'wanyana. A swi fani na ku bela riqingho. E ku bela riqingho ku fanele ku va na ku yima, i yingisela, i tshama elayinini, i tshama eka layini. So hi ku eka ka ka ka ka ka marungulo swi olovile, ho vulavula i vulavula i rhumela mahungu ma wena, ivi swi va tano. A ku na ku yima a ku na ku yima mahungu ma wena ma ya straight laha ma laviwaka kona, a ma na ku jikajika a ku na ku yimela ka nchumu. As long as i ri na inani i ri na xo fambisa mahungu ma wena mahungu ma ya straight kwalomu ivi va ka ma rhumele kona ku nga zi ku ri na ku ku na ku rindza ku fana na le ka ku bela riqingho.

Ku ku antswisa kumbe ku antswisiwa ka mfikelelo eka thekinoloji leyi leyi nga le ku tumbuluxeni or leyi ha tumbulukaka, swi ri swa nkoka hileswaku hinkwavo vanhu va ta kota ku va va famba hi ndlela yin'we. Ku nga vi na lava va tivaka swo karhi van'wanyana va nga swi tivi, hambi hi le matikoxikaya hambi hi le madorobeni vanhu va fanele va va va kha va kota ku tirhisa tithekinoloji letiwani. Ku ri vutomi bya bya bya le vanhu ve le emadorobeni na le na le makaya swi va swilo swin'we, va kota ku loko va tikuma va tiyile emadorobeni va va nga fiki va va na ku tikeriwa. Hi yona mhaka swi ri swa nkoka xa ku vutumbuluxi or ku tumbuluka ka thekinoloji leyi yi va yi ri kona na le makaya, ku na vanhu va le makaya va kota ku va va famba hi pace yin'we kumbe hi ndlela yin'we hi nkarhi wun'we na lava va nga va ka va ri ekusuhani na swa tithekinoloji emadorobeni.

khombo ra mhaka ya ku xanisa vanhu hi ku tirhisa inthanete eka muxanisi na muxanisiwa. Muxanisi a nga ha tikuma a ri ekhombyeni ra ku va a tikuma a ri ejele hikuva a xanisa kumbe ku tshikelela muxanisiwa se swi na khombo leri kulukumba ngopfu eka muxanisi hikuva a tirhisa va a xanisa van'wanyana hi ndlela ya inthanete ma ene ene na le ka muxanisiwa swi na ntshikelelo hikuva vito ra munhu loko ri thyakisiwa hi ndlela ya inthanete swi nga endla leswaku vanhu va nga ha n'wi tekeli enhlokweni egangeni na na na na na na vito ra yena ri thyakisiwa swi endla leswaku swilo swa yena swi nga ha fambi loko ku ri ku i munhu wa ti-business swi nga endla leswaku swilo swa yena swi nga ha fambi swi swi na khombo lerikulu ku thyakisa vito hi ndlela ya ya inthanete

Hikokwalaho ka yini swi pfuna ku tiva ndlela yo tatisa data ya wena hi ku hatlisa ngopfungopfu hi nkarhi wa swiyimo swa xihatla swi na nkoka ngopfu ku va munhu a tiva ndlela yo tatisa data hikuva loko a yi tiva loko o va a ri na a ri na na leswi a faneleke a swi endla hi nkarhi wa xihatla i ta kota ku va a endla yini a tatisa data ya yena a nga za nga a sungula a kambisisa ndlela leyi a nga tatisa data ya yena. Leswi swi na nkoka ku va munhu a tiva hi ku hi ndlela leyi a nga tatisaka hi yona data ya yena ku ri a nga saleli endzhaku eka swilo leswi a lavaka ku swi endla se hi yo mhaka swi na nkoka ngopfu ku va munhu a tiva ndlela leyi a nga yi tatiseka hi yona ka ha ri na nkarhi.

Hikokwalaho ka yini i swa nkoka eka vanhu lava va lavaka mitirho e kumbe vadyondzi hikuva va ri va va tikuma na vona va ri na mfikelelo wa inthanete hi laha ka inthanete hi laha hi kumaka evutivi hi laha hi tivaka vuxaka hi laha hi kumaka kona vuxokoxoko mayelana na mitirho leya leyi yinga kona se ka inthanete yi kuma kona vuxokoxoko lebyikulu hi xi he hi xi hi ku hetiseka mayelana na mitirho mayelana na tidyondzo to karhi hi kuma sweswo hi swo swi ma hi yo mhaka hi leswi hi swi kumaka eka inthanete hi yo mhaka swi kahle leswaku vadyondzi va va vadyondzi na lava va lavaka mitirho va va na ndlela yo va va va va kuma inthanete va va va na na na na na access ya yona inthanete.

Data bundles kumbe xirhundzu xa data data i i i mafurha kumbexana i i i petrol ya le fonini ya ku va munhu a kota ku va a nghena kumbexani a fikelela e ti-application to karhi leti ti lavaka data ku va munhu a kota ku va a ti a nghena eka tona a a koneketa eka tona to fana na na te le bank ti lava munhu a ri na data ku va a kota ku va a koneketa na tona na tin'wana na tin'wanyana kwalaya fonini hambi ku ri leti ta ku va vanhu va hlangana va vulavula hi manguva lamawa hi tona ti lava data ku va va munhu a kota ku va a vulavula na vanhu van'wani kumbe a kota ku va a koneketa na vanhu van'wana hi yona mhaka swi lava data. Data hi byo hi yona e petiroli ya le fonini ku fana na movha yi lavaku e mafurha ya ya petiroli.

Xivangelo xa ku va data eka masiku lawa hi nga ka wona xi durha i ku va swilo swa durha na yona ikhonomi yi le henhla na na inflation na yona hi yona yi endlaka leswaku data yi durha naswona ti ti ti ti tifoni ta hina ta masiku ta manguva lamawani ti na swilo swo tala ngopfu leswi swi lavaka data hi yona mhaka hi vona data yi durha hi yona mhaka hi vona ti-data ti durha ngopfu hikuva swilo swa ku talatala swa le ka leswi nga le ka smartphone kumbe eka riqingho ra ra le nyongeni hi vona swi durha hikuva swilo swo tala ti-application to tala ti tirhisa ti-data so hi yona mhaka hi vona data yi durha na yona inflation ya nghenelela ku ze data yi durha.

Nxavo wa data na matirhiselo ya data eka vanhu e data ya durha naswona ha yi lava data matirhiselo ya data i ya masiku hinkwawo se ya durha naswona data leyiwani hi nge swi koti ku va hi ku ku ku hi tshama hi nga na yona so lexi hi faneleke hi xi endla i ku va hi yi tirhisa hi ndlela leyi i i i nga ya vukheta swinene leswaku yi ta kota ku va yi yi tshama nkarhi wo leha eka eka eka ti-device ta hina kumbe eka tifoni ta hina leti hi ti tirhisaka ku endlela leswaku data hi nga tshameli ku va hi kha hi xava. Hi tlhela hi va hi set-a na na na ti-limit ku swin'wanyana swilo a swi bohi ku swi tirhisa data hi fanele hi swi sivela ku swi nga tirhisi data ti-application tin'wanyani.

Leswi munhu a nga swi endlaka eka riqingho ra yena ra le nyongeni hi ku tirhisa data a nga ha fona a vulavula na vanhu hi leswi va hi leswi a karhi a va vona hi leswi swi vitaniwaka video call. A nga ha fona a nga ha tirhisa hambi ku ri ku va a a record-a rito ra yena va n'wi twa. A nga ha fona hi ku tirhisa data a nga ha va a koneketa na na na na na na na ti-application to karhi ku nga ku ku ku katsa na ti-application ta le bangini a nga ha swi kota ku va a koneketa na yona a endla swin'wana na swin'wana a tiva na leswaku mali xiyimo xa timali ta yena xa ha ri njhani hikuva a tirhisa data so swi tele ngopfu leswi munhu a nga swi tirhisaka hi data a nga ha fona a nga ha nghena eka ti-application a nga endletela ku koneketa na ti-application to talatala kwalaya fonini.

Swilo leswi munhu a nga kotaka ku swi fikelela hi ku tirhisa data a nga ha fona a vulavula na munhu a nga ha kota ku va a nghena eka ti-application leti ti nga kona eka efonini a a a kota ku va a i a vulavula na tona kumbe a koneketa na tona. A nga ha endla na na na na na na leswi va swi vitanaka ti-video call a nga ha swi kota ku va a vulavula eka riqingho ra le nyongeni a nga ha swi kota ku va a vulavula na munhu laha a nga le kule a ri karhi a tirhisa data ya yena. Swi data i swilo leswi a nga swi endlaka hi data a nga ha kota ku va a secha hambi ku ri swi ku ri information kumbexani marungula kumbexani ku hlaya mahungu kumbexani ku vona swi tele ngopfu leswi munhu a nga swi fikelelaka hi ku tirhisa data efonini na le ka khompyuta kun'wana na kun'wana.